Afrika Borwa mona ke rata mmino ona o ho thweng ke wa lekompo haholoholo o binwa ke di-artist tsa Limpopo. Ke o ratela ka hore kopano eo ba nang le yona e le dibini tsa tsa Limpopo, ke yona e entseng hore mmino wa bona o, o phahame. Tshwarano eo ba tshwaraneng ka yona ke hore e ya bontsha hore ha batho ba ba sebetsa mmoho e le ngatana e le nngwe, ba fihlella tse ngata.

Madume ke letsitse hobane ke na le le tletlebo, ke rekile data ya mashome a mararo. Empa ke se ke fumana e fedile mme ha ke utlwisise hore na e fedile ka tsela e jwang, hobane mehleng e utlwahetse hore e nke matsatsi a supileng. Ka hona ke ne ke nka rata ho kgutlisetswa tjhelete ya ka hobane ke ikutlwa e ka ha lea nketsa hantle, kapo ke ne ke kopa tlhakisetso mohlomong hore na ho tsamaile jwang.

E re a tseba hore ho sebedisa social media ho kgathatsa le ho imela mahlo, empa batjha ba bangata ba iphumana social media e le tsela ya bona ya hore ba thulane le diphephetso tseo ba ba kopanang le tsona lefatsheng. Social media ba thola e le yona thabo ya bona ke hore e tshwana le ha e se ele bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi, moo ba ithutang dintho tse ngata tseo tse ding ba sa kgoneng ho di ho ithuta tsona sekolong kapa malapeng a habo bona, ba fumana social media e le yona tsela eo ba kgonang ho ithuta dintho tse ding ka yona.

Ke entse kopano ena ya lelapa ke batla ho le hlalosetsa ka hore kontraka ya ka ya ya marang rang e dumela hore e be di di-cellular phone tse nne, fela tse kgonang hore di ka hokela. Jwale ke ne ke nka rata hore le le fane monyetla wa hore le kgone ho sebedisa marangrang ana, le kgone ho hore le iphumane le connect-ile.

Le kae? ke letsitse tjena hobane ke na le tletlebo ya hore ke iphumana ke patala tjhelete e hodimo empa difilimi e ntse le tsona tsane tsa tsa kgaleng tseo motho o so bile o di tseba ka hlooho. Hore ha ba kentse ena kajeno. Hosane ho tla kena e itseng. Ke na le tletlebo hobane tjhelete e motho o e patalang e ngata haholo. Empa ha ke bone tswelopele difiliming tsa lona, ha ke bone ho kena difilimi tse ntjha, re bone talent-e e ntjha re ithute ho hong ho itseng ho hotjha, e dula e leng ntho e le ya mehleng ya kgale. Mohlaena motho o dula o shebile ntho e le nngwe.

Ke thabiswa ke data ya di-gig tse tse thirty, mme ke nka rata ha e ka kena ka letsatsi le leng le leng la pele kgweding ka letsatsi la pele kgweding ebe e ya kenywa data eno ya di-gig-i tse thirty. Ho tjho hore ke gig-i letsatsi ka leng, gig-i letsatsi ka leng. Ke yona e ke yenke bone e anela ditlhoko tsa ka tsa tsa tsa tsa social media.

Kea hlokomela hore o, o lebetse password ya hao, mme re na le mekgwa e fapaneng ya hore o ka fumana e nngwe hape. Mokgwa wa pele ke wa hore o etele office ya rona o tshwere ID ya hao kapa o ka letsetsa dinomoro tsena tse mona mme bona ba tla fihla ba o batla ID number. Ebe o tla latela seo ba reng o se tobetse e bang ba re o tobetse one o tla tobetsa one e bang ba re o tobetse two o tla tobetsa two. Ke ka ke yona mekgwa ya hore o ka fumana password e ntjha.

Ke bona taba ena ya hore re fumane diphatlalatso tse tswang dinaheng tse ding. Ke bona e le taba e ntle hobane re kgona ho dula re tseba tse etsahalang mafatsheng a mang, ke hore re kgona ho ho tseba hore mafatsheng a mang, ho etsahala jwang re ntse re le naheng ya rona. Re bile re kgona ho itukisetsa diphethoho tse etsahalang lefatsheng. Mohlala, jwalo ka lefu la la corona, re tsebile le pele le ka fihla ho rona hore ho se hona le sewa se se setjha se qhommeng lefatsheng, yaba re ho sontso ho itukisetsa hore na, ha se fihla ho rona. Re ka se lwantsha lwantsha ka tsela ya mokgwa ofeng.